Zwi humbudzo zwine nṋe ndavha nazwo nga kha tshiṅwe tshifhinga ndo vhuya nda ḓi wana haningei vhuṱukuni hanga ndi tshi khou tshina mitambo ine ya ya malende. Makhulu wanga vha vha vha kho nthungela ntshalane ngavhe hu si nga mitshino iyo ṱhaṅwe nne nda ḓovha ndi songo vuwa ndo zwiḓivha uri mutshalane ndi mini nahone i to itiswa hani nahone ndi ya vhundeme swika gai kha vhathu vha vha rine vhavenḓa zwino ndi vhona uri hai izwo zwo nthusa vhukuma u kona u pfhesesa sialala ḽanga.

Kharali ri tshi khou sedza kha nyimbo dza vhana vhunzhi ha dzo u wana hu nyimbo dzine dza vha na u gudisa nga ngomu ha dzo. Hu ngavha u gudisa u vhala, u gudisa kufarelwe kwa muthu. zwino a vha noni vha zwiḓivha noni vhane vha vha na nḓivho ya zwa mihumbulo ya vhathu vha sumbedzisa uri kanzhi vhana vhanzhi vha ṱavhanya u fara zwithu musi zwi tshi kha tshivhumbeo tsha nga nyimbo u fhira nga musi vha tshi kho to zwi vhudziwa nga maipfhi zwino ndi vhona unga ndi zwa ndeme hanefho zwi takadza pfhunzo kha vhana zwi ita uri vhana vha gude vha tshi khou ri vha khou tamba mathina vha kho ḓi guda.

Milayo ndi ya ndeme milayo ndi ya ndeme. U vha ha milayo kha mitambo ya vhana zwi vha thusa uri vho zwiita uri na vhone musi vha tshi vha zwino ndi vha tshi aluwa na vhone vha aluwa vha vhathu vhane vha a kona u tevhela nayo vhaaluwa vha vhathu vhane vha pfhesesa nahone zwi ita uri mitambo i takadze kha vhathu vhoṱhe hu songo vha na uyo ane a fhurela vhanwe zwine zwanga fhedza zwi tshi vho ḽidza vhanwe zwine a zwi ṱoḓei.

U vha na mitambo ya vhana vhanzhi zwi thusa na kha hezwinoni zwine zwa pfhi team work, sa izwi mitambo minzhi i tshi nyaga vhana uri vhashumisane nga tshavho lune mutambo wo thoma wa na ri nga sedza ndi na miṅwe une wapfhi uḽu. U ḓo wana vhana vho vheana nga zwigwada gwanda vha tshi kho to shumisa na u itela uri tshigwada tshavho tshi kone u fhenya. Ndi zwithu zwine zwavha zwine zwavha lugisela kha mushumo ya matshelo sa izwi mishumo minzhi ano maḓuvha i tshi nyaga hezwinoni zwine zwa pfhi team work i nyaga tshumisano nahone i nyaga muthu ane a kona u vha na matshilisano na vhanwe i kone u itela uri mushumo u kone u ya phanḓa zwavhuḓi.

Nṋe na tshithu tshine nda tshi funesa tshine nda nga tshi amba ndi u baka, ndi muthu ane ndi a ḓi phina linwe musi ndi khishini ndi tshi khou baka zwithu zwo imaho ngauri dzi khekhe, zwikontsi, magwinya. Zwithu zwoyaho nga u fhambana ndi ḓi tovha muthu a takadzwaho nga khoshi nṋe ndi vha na dakalo musi ṱhaṅwe wana muthu a si khou vha na ḓuvha ḽa vhuḓi u mu bakele tshithu u mu ṋee. U wane u ḽa muthu tshifhaṱuwo tshawe tshi tshi vho shanduka a tshi vho vha na dakalo a tshi kone u takuwa tshiṅwe tshithu tshine nda nga tshiamba ndi tshori tshiṅwe tshifhinga ara ndo baka zwithu zwo vhala zwine nṋe muṋe ndi nga si kone u zwi ḽa ndi ndoṱhe ndi a hwala hezwo zwine zwa sala ndaḓa zwino ya khavho vhane vha shaya ndi vhona unga ndi iṅwe nḓila ya mvelaphanḓa yeyo ngori ndivha ndikho fhungudza nḓala.

Ee u ṱuṱuwedzwa zwithu zwine wa zwi funa kha nyanḓadzamafhungo ya matshilisano zwi nga vha zwa ndeme, sa izwi tshiṅwe tshifhinga muthu u a vha ṱhaṅwe a tshi takalela tshithu tsho imaho nga uri fhedzi a wana uri fhedzi sa izwi o dzula kha vhupo ha mahayani a soko pfha u nga ri ndi ene a yeṱhe nahone a sa kone u pfesesa zwikhala zwi ne anga zwiwana nga kha ezwo zwithu zwine a zwi funa zwino kharali ri tshi ngavha na u anḓadza zwithu zwine vhathu vha zwi takalela ndi hafho hune vhathu vhane vha vha na zwi takalela zwi fanaho vha kone u ṱangana vha kone u vhudzwa na nga zwikhala zwine zwavha hone.

Nḓila ine muthu anga shandula hezwo zwithu zwine a zwi funa azwi ita mabidu ndi minzhi ndi nga ṋea tsumbo nga nṋe ndi muthu wa u funa izwo noni zwou baka arali ndo vha ndi tshi kho nyaga u ita bindu nga kha zwezwo nda tshi nga ḓi thoma ṱhaṅwe u ite zwino zwo baka dzi khekhe ndi kho bakela vha vha vha mitshatoni na vhana vha dzi phathini sa ndiḽa yo ita tshelede ndi nga ḓi dovha nda ḓi baka na dzi cup cake na dzi mafini nda ita dzi rengisa ḓuvha na ḓuvha ṱhaṅwe ndo vula kuvhele kwanga nne muṋe kuṱuku ndi nga ḓi baka magwinya nga matsheloni nda rengisela vhana vha tshikolo na havha noni vha yaho mushumoni ndi nḓila nnzhi dzo imaho ngauri dzine muthu anga ita tshelede nga dzo.

Vhuleme vhune vhathu vhanzhi vhane nda vhane vha ita hezwo zwine vha zwi funa sa nḓila yo ita masheleni ine kanzhi nda pfha vha tshi amba ndi uri musi utshi kho ita tshithu utshi khou tshi itela tshelede tsho no dovha ndi ngari mini tshine wana vhuvha haho khatsho a zwi tsha takadza u fana na zwithu u kho to zwi ita kha tshithu tshine wa tshi funa ndi yone khaedu ine nda i vhona u wana muthu a tshi vho vhenga ezwo zwine azwi ita zwone ndi yone khaedu ine ya vha hone.

Tshine tshine nda nga amba tshone ndi tsha uri musi u tshi kho shumisesa puḽatifomo dzi Instagram dzi TikTok kana Facebook hu vha hu tshi khou kona u swikelela vhathu vhanzhi na vhaṅwe vhaṅwe mashango vhane thanwe arali ho vha hu sina hezwo zwiimiswa watshi nga si kone u swikelela zwinwe zwithu zwine zwa thusa u alusa mabindu maṱuku nga tshifhinga tsha kale musi khunguwedzelo dzi tshi kha ḓi u tea u ita dzi radioni ḽa kha dzi theḽevishini hovha husi vhathu vhoṱhe vhane vha nga kona u swikelela u badela u ita khungeledzo edzo zwino musi u khou shumisa dzi puḽatifomo edzo u ita khunguwedzelo ndi mahala nahone khunguwedzo ya hone i kone u swika na kha vhathu vhanzhi vhono fhiraho vhane vha swikelele heino theḽevishini kana radio.

Musi musi hu tshi vha na vhuendelamashango vhuno na mitambo hu vho ḓa vhathu vhanzhi vha mashangoni o imaho ngauri nahone vha vha vho ḓa na tshelede kana ndi ngari kharentsi ya haneyo mashango avho vha tshi kho shumisa iyo tshelede fhano fhano kha dzhango ḽashu ḽa afrika tshipembe musi vha tshi kho shumisa tshelede fhano zwivha zwi tshi khou zwi vha zwi tshi khou thusa u alusa ikonomi yashu nahone zwi vha zwi tshi khou ita mishumo miswa nga maanḓa kha vhaswa vhane a vha na mishumo nga zwifhinga izwi.

Vhuenda vhuendela mashango ndiha ndeme vhukuma kha vhupo hune ha vha nga nnḓa ha ḓorobo sa izwi fhethu fhethu ho raloho mabindu a satu to tshimbilesa saizwi hutshi vha hu si na vhathu vhanzhi zwino u ḓo wana ṱwanwe vhuendela mashango a ne o ḓa hanefho ndi muthu ane avha muhulwane kha dzi puḽatifomo dza dzi Instagram na dzi Facebook u wane a tshi sumbedza vha manwe mashango nga nga vhupo o ḓo wana hafho vhuponi afho hu tshi vho vha na vhathu vha ya vha vhanzhi vhono tou dalela u wane mabindu ayo a tshi vho tshimbila vhukuma u fhira mathomoni.

Vhuṱambo vhune nne nda khou vhu humbula ndiha ṅwaha uḽa wa twendi thene ḽa khaphu iḽa ni ya ḽifhasi ya bola ya milenzhe zwo vha zwi zwihulu ndi kha ḓi to zwi humbula uri ri badani wo vha u tshi tshimbila u tshi wana hoṱhe hu tshi khou rengiswa hezwila zwine nga tshikhuwa zwi topfi memoredia wa zwezwi zwa bola heneyo ngori vhathu vhanzhi vha rengisi nga maanḓa hu uri ngo ngoho a kho tshimbila saizwi vhathu vhanzhi vha vha tshi kho renga nga u sa nyaga u salela uri vha wane na vhaendela mashango na vhone vha vho ḓala zwi zwavhuḓi vha tshi khou renga kha mabindu a fhano.

Hai, a thi vhoni yo lugela mivhili yashu sa i zwi kanzhi vhunzhi hashu u tshi ḓo ṱwa wo dzula u sa u sa iti u tshi dzinginyea.

Mutambo une vha u funesa, vhunzhi ha vhathu havhanoni vha mitambo heinoni ya kha dzi inthanethe, ndi hoyunoni wa u tambisa bola.

Nṋe vho a thu thu ḓi wana vho ndi khou tamba dzi vidio game, fhedzi dzi khaladzi dzanga vha a funana nadzo dzi vidio game hedzinoni. U ḓo wana vhathu vha hone vho ṱwa vho dzula tshe ḽatsha vha ḓa vha sa tsukunyeyi.

Nṋe vho a thu tu to vha vho na tshenzhemo nnzhi, mara fhedzi henezwi zwiṱukuṱuku zwine nda zwi ḓivha ndi uri vidio game hedzononi a dzi tu to ṱuṱula zwavhuḓi maluvhi a muthu.

Vhathu vha ya kha heinoni yo no pfi Play Store.

Nṋe mitambo i ne nda nga i ṱuṱuwedza, ndi heinoni yo nonga Chess, sa i zwi i tshi ṱuṱula muhumbulo wa muthu.

U vha u tshi khou shumisa founu yau, kana u nga vha u khou shumisa khomphwutha, kana zwi pfi console nga tshikhuwa.

Hai, a thi vhoni zwo tea na luthihi zwi vha zwi songo lugela mutakalo wa muthu.

Nṋe tshifhinga tsho, nṋe game ine nda i tamba kha inthanethe, ndi heneyi yo mentshisi mivhala. Tshifhinga tshine nda ḓi wana ndo takala ndi musi ndi tshi khou kona u kunda, ndi tshi khou kona u fhirela phanḓa.

Mitambo i ne, i ne yone vha i tamba ndi yeyo ya uḽu, u ḓo wana vha tshi khou fhufha kha uḽu vha tshi khou imba na dzi nyimbo dzo imaho nga uri vhana vho ḓi takalela.

Bola ye nṋe nda vhuya nda i tamba ndi ye, mitambo ine nda i tamba ndi yeyi ya bola musi ndi tshi khou aluwa u vha u khou fhufha fhufha vhukati hanefho, u tshi khou vhona uri bola iyo i songo u rwa.

Ndi mitambo yeyi yo no tonga khadi, na mitambo yeyi yeneyi, vhana vha ite hezwinoni zwa mitambo ya u bika nga mavu.

U to amba ngoho vho nṋe a thu to to ḓivhesa vho ngaho hounoni mutogwa ndi khou shavha u zwifha. Zwo ralo ndi nga si kone u vha vhudza.

Maitele ane muthu a nga a ita, ndi ndi nga ri ndi mini, Ndi u ita nyonyoloso dza muvhili, hu u itela uri a kone u vha o lugela u tamba.

Milayo i ne muthu a to ita ndi uri, tombo ḽine a vha a khou ḽi gavha, a ḽi tei u rwa fhasi, ḽa rwa fhasi zwi amba zwo uri o ṱa.

Zwiṱori ndi zwinzhi zwe nṋe nda vhuya nda zwi pfa ndi tshe muṱuku. Fhedzi, tshe nda tshi takalesa nga maanḓa, ndi tshi houḽani ṅwana houḽani we a vha a mukololo, a na khonani yawe nahone vha na vha na thovho yavho. I i i ne, i i ne i ya kona u fhufha muyani ya ya vhaisa kha mashango o fhambananaho.

Thi tu vha na nnyimbo nnzhi dza zwidade dzine nda dzi ḓivha, mara fhedzi lune ndi kha ḓi to lu humbula ndi holunoni lwo uri ṅwana a nḓilani .

Luambo lune a thi lu, lu. Lungano lune a thi lu hangwi, ndi holunoni lwa zwinoṋi zwiraru zwo dzula nṱha ha muri.

Musi vhana vha tshi khou tamba bola, i ne ra nga i sedza ndi uri muthu bola a i tei u murwa. Ya murwa zwi amba zwa uri u vha o ṱa.

Mitambo ine nda i vhona, vhaṱuku na vhaaluwa vhoṱhe vha tshi i kuvhanganyela ndi zwigombela, malende hanea, na zwikona.

Zwi ṱoḓa uri huvhe na vhatambi vhavhili, zwi khou itiswa nga uri muthu a nga si kone u ṱamba a yeṱhe.

Ndi ya uri muthu ha tei u posa garaṱa ḽine ḽa vha na, ndi nga ri na mini? Na shape yo no fana na ya e ḽo ine ḽo no poswa fhasi.

Ee, i ya vha thusa ngo uri zwi vha zwi , zwi vha zwi khou vha gudisa u kona u shumisana na vhaṅwe vhana, nahone kuambele na vhaṅwe vhana.

Ee, ndi vhona unga vhana vhanzhi vha a ṱhonifha maitele nahone vha ya tamba nga u sielisana. Ndi ngauri u ḓo wana zwithu zwavho zwoṱhe zwi tshi khou to tshimbila nga nḓila, hu sina dzi nndwa, hu sina a lilaho a tshi ri, o fhurwaho.

Vhuponi ha hashu hanefho vha tshi funela u khanikha dzi goloi na dzi baisigira dza vhaṅwe henizwi ri khou aluwa. Zwino o no to shanduka ramabindu muhulu wo u khanikha dzi goloi.

Ndi nga ndi nga ṋanga tshiimiswa tshingaho Gumtree sa i zwi vhathu vhanzhi hu hone hune vha ya hone u ya u ṱoḓa u renga zwithu.

Tshine nda nga ita tshone, ndi uya kha dzi inthanethe hanefha, nda ita dzi khunguwedzelo. Nahone nda dovha nda ita na dzikhunguwedzelo dza badani, ndo ṋambatedza, ndo ṅwala zwine nda khou rengisa.

Ndi khou humbula ndi tshe muṱuku nda tshi funa zwezwo zwa u tamba khadi, zwo nthusa uri ndi kone u ita vhukonani na khonani yanga wa vhutshilo hoṱhe wa zwino.

Zwine ngeletshedzo dzine nda nga dzi ṋea zwone ndi zwa uri ṱhaṅwe hu zwezwi vhathu vha tshi khou ṱangana nga dzi Twitter na dzi Facebook, ndi hafho hune vha a kona u ṱangana nga tshavho. Na zwine vha zwi takalela zwi tshi khou ya nga algorithm.

Nṋe ndi takalela Facebook na Twitter, sa i zwi hu dzone dzo ḓalesaho vhathu.

Nṋe ndi a takalela u ita ngade sa i zwi nṋe ndi muthu wo u takalela zwimelwa zwavhuḓi zwi ngaho vho maluvha.

Ndi zwa ndeme uri vhathu vha dzhenelele kha mutambo une wa soduku sa izwi u tshi ṱuṱula maluvhi a muthu wa dovha wa wa vha nḓila ya uri muthu a kone u ṱangana na vhatambi ngayo.

Ndi mutambo wa vhuḓi nga maanḓa u ṱuṱulaho maluvhi a muthu u tambiwa nga vhathu vhavhili.

U ḓi wana nṋe ndi tshi khou tamba khadi sa ṅwana, khadi zwithu zwithu tshavhuḓi nga maanḓa i dzinginyisa muvhili woṱhe u no u pfha u pfha u tshi khou tshila.

Ndi ndi mitambo i yaho nga u fhambanana na bva zwigombela zwikona na malende ine nṋe ndo i gudiswa ndi heyinoni ya malende ndi funa luṅwe malende.

Miravharavha ndi mutambo une wa tambiwa nga vhathu vhavhili, kanzhi vha u wana wo no wo oliwa kha bogisi ḽi ya ḽa makumba ḽine muṅwe na muṅwe u ḓo vha na muvhala wawe mutswuku kana mutswu kana wa lutombo, ndi hafho hune muthu a ḓo kona u tamba hone.

Kala dzi hobby hu itela u sumbedzisa uri uri uri vha vhathu ḓe zwavhuḓi.

Mutambo une nṋe nda takalela u dzhenelela kha wo ndi na khonani yanga ndi mutambo wa chess.

Nda u funesa ndi wa chess huno mutambo ndi u tamba ḓuvha na ḓuvha, ndi nga vha ndi tshi khou ri ndi fhedza awara ṱhanu nga vhege ndi tshi khawo.

U dzhena khao ndi tshifhinga tsha ndi mutambo wa chess ngori mutambo hoyunoni u ṱuṱula maluvhi anga.

Ndi zwa ndeme ngori zwi thusa uri hoyo muthu a kone u ṱangana na vhaṅwe ngayo vha funaho zwine ane a zwi funa.

Mutambo hoyunoni wa chess ndi tshi khou shumisa puḽatifomo ye nda ita yo no pfi anḓadza.

Thi thu vhuya nda dzi wana ndi tshi khou ṱalela dzi bere nga u ralo ndi nga si kone u amba uri tshenzhemo yanga yo vha hani sa izwi ndi tshi ḓo vha ndi tshi khou zwifha.

Ee ndi vhona zwi tshi thusa kha u fhaṱa ikonomi ya Afrika Tshipembe sa izwi zwitshi kunga vha endelamashango zwine zwa sikela vhathu vha fhano mishumo.

Ndo no dzi wana ndi tshi khou guda nga nga vhathu vha no tshila ngei dubai nga tshifhinga tshine tsha khaphu ya bola ya milenzhe ya u ḽa ṅwaha ndo nda zwi wana zwi zwithu zwavhuḓi u guda ngazwo.

Ee ndi vhona mutambo une wa nyanyula vhathu sa izwi vhathu vhanzhi vha tshi ita zwo betsha dzibere ndi zwone zwine zwa vha ita uri vha takalesa vhukuma musi bere ye vha i betshe i tshi kunda.

Vhukonani he nda vhu fhaṱa ndi uri ndi dzi wana ndi tshi khou ṱangana na vhathu vho fhambananaho vhane vha funa mitambo ine nṋe nda i funa zwine nda pfha zwe zwithu zwavhuḓi.

Mutambo une vha ṱanganya vhathu vha Afrika Tshipembe ndi bola ya milenzhe ndi nga ngauri ndi yone ine vhathu vhanzhi vha funesa wone fhano Afrika Tshipembe.

Ee zwi a thusa ngori u ḓo wana vhathu luke vhaṅwe vha tshi khou rengisa zwithu zwono wanala hanefho vhuponi fhedzi vha tshi khou rengisela vha noni vha maendela mashango, zwine zwivha zwi tshi khou sika mishumo zwi khou thusa na ikonomi.

Ee ndo no ḓi wana ndi tshi khou ṱalela mutambo wa rugby, a thongo vhuya nda dzi wana vho vho ndi tshi khou khethululwa nga muvhala wa lukanda lwanga nahone ndo dzi pfha ndo takala vhukuma musi u tshi khou vha na matshilisano vhukati ha vha ṱaleli.

Ee ndi vhona hu tshi vha na na tshumisano ya vhuḓi vhukati ha vhathu sa izwi hezwinoni zwi vha zwi khou ḓisa mishumo na zwikhala zwiswa zwe nga vhe ho vha hu si hezwo hezwo zwikhala zwo vha zwi tshi ḓo vha zwi so ngo vha hone.

Ee ndi vhona i tshi thusedza khazwo nḓisedzo ya vha maendela mashango sa izwi vhathu vha bva mashangoni o fhambanaho vha tshi vha vho ḓa vha tshi kho ḓo tikedza shango ḽa havho.

Hai nṋe a thi thu vhuya vho nda dzi wana vho ndi tshi khou ya mashango ḓavha vho ṱalela mitambo ya bola ya milenzhe sa izwi vho ndi si muthu ane a zwi takalela vho, fhedzi ngavhe ndo vha ndo no ḓi wana nda ḓo ḓi ri tshipirioni tshone tsho vha tsha vhuḓi vhukuma.

Ee ndo vhona yo ṱuṱuwedza vhukuma u fhaṱa mishumo na netiweke ya professional ngori ro vha na u tshi khou vha na mishumo miswa ye ngavho vhu si mitambo ine ya ḓovha i songo vuwa yo vha hone, u to fana na dzi tsiko dze dzi hone dzo no pfhi dzi vuvuzela.

Ee ndi ee ndi vhona iyi nḓila ya u fhenya tshiṱalula sa izwi mitambo i tshi ḓisa vhuthihi vhukati ha vhathu, fhano Afrika Tshipembe roṱhe ri tshi vha ri khou tsikedzela tshithu tshithihi zwine zwi ḓisa vhuthihi.

Ndi a tama u dzi wana ndi Brazil ndi tshi kho ṱalela bola ya milenzhe ndi vha ndi tshi kona u vhona vho zwa maṅwe mashango a nnḓa zwino vha to tshilisa hani, uri ndi ḓi wane ndo swika afho fhethu ndi ḓo to to shuma vhukuma uri ndi kone u swikisa tshelede ṱoḓeaho.

Ndi ndi nga ri vhathu vha vha vha na mbuyelo dza vhu ḓisa sa izwi u tshi kona u ṱangana vhathu vhane vha funa zwithu zwine zwine wa zwi zwi funa zwine zwo ṋea tsho u amba, nahone kha vhaṅwe vha vharengisi u wana vha tshi kho kona u rengisa zwine vha rengisa zwone nga maḓuvha a mita mitambo ayo.

Ee ndono vhuya nda dzi wana ndi tshi khou tama sialala ḽa mathangani ndi pfha ndi tshi takalela kuambarele kwavho na mitshini yavho, ndi pfha hu zwithu zwine zwa nyanyula vhukuma zwine na nṋe nga ḽiṅwe ḓuvha ndi a tama u ḓi wana ndi tshi khou zwi lingedza.